Uxolo mqhubi, kodwa noko ngoku uyasiphehluzelisa kuba kaloku asikhwelanga sodwa apha, sikhwele kwanabantu abadala abanezifo ezahlukeneyo ezifana nezifo zeentliziyo okanye izifo zeeswekile. Ngoko ke sicela wehlise noko kwisantya esi sihamba ngaso, ngoba ngoku ukothukwa kwabo kuza kwenza ukuba noko izifo zabo zinyuke okanye zehle.

Ndingathetha naye umqhubi webhasi ukuba noko nabahlali bayandazi kwaye badla ngoku ndibona ukuba ndikhwela apha kwesi sitophu sebhasi. Ngoko ke ndingathetha naye kakuhle ngomoya ophantsi, ndimcacisele ngesimo sam. Ze ancede torhwana andiyeke ndikhwele ebhasini ukuze ndingafika emva kwexesha emsebenzini.

Noko andinalwazi lungako, kodwa ndingathi ewe kuba okoko ndazalwa okanye okoko ndaqabuka ndabukela iindaba, andizange ndababona beqhankqalaza abaqhubi boololiwe. Beqhankqalazela okanye bekhalazela imirholo yabo. Ngoko ke ndicinga ukuba noko imali abayifumanayo ihambelana neemfuno zalo msebenzi.

Ukusebenzisa inqwelomoya xa usiya indawo kwindawo ekude kukuseyivela ixesha kwaye nemithwalo yakho ayilahleki. Akunyanzelekanga ukuba uchithe imali enintsi usenza ukhwelakhwela, utshintshitshintshi weetekisi okanye weebhasi.

Ndingakwazi ukumnceda ngokumchazele ukuba ngomoya ophantsi ukuba kulungile xa usaqalayo ukufunda, ezi zinto ziyenzeka. Kodwa ke zama ukubhekelisa imoto, uyimise ecaleni. Uzame ukuthoba umoya, ungalili ngoba ukuba bekukhona ezinye imoto kule ndlela, bebengazukuphatha ngale ndlela ndikuphatha ngayo. Nceda, sula iinyembezi uzame ubhekelisa imoto.

Ndinganyusa imirholo yabaqhubi beetekisi kwaye ndibe nemithetho efana nokuba iteksi mayimise kuphela xa isehlisa okanye xa ikhwelisa umntu obonakalayo, ingami nje. Ibe umqhubi weteksi exokisa abakhweli esele bekhona eteksini ukuba ukhona umntu ozayo kuba loo nto itya ixesha kwaye ilibazisa kwa aba bakhweli basele bekhwele eteksini.

Hayi, akulocebo lihle elo. Loo nto iyakutya empokothweni yeziphathimandla ezi sele sezijongene nemicelimngeni eminintsi edinga imali efana nokulungisa izikolo nokutyala imali kwinto ezibalulekileyo, hayi ukwakhela indlela izithuthuthu zodwa. Kwaye sithuthuthu noko ayondlela okanye ayisosithuthi esithembeke loo mhlobo kuba kuza ixesha lokubanda, kuza ixesha lokunetha umntu abe engakhuselekanga esithuthuthwini kwimvula nezantyalantyala.

Ndingamcela noko umqhubi webhasi ukuba ze andenzele inceba ayokufika kule ndawo ndiya kuyo. Okanye ukuba ayimgamana omde kakhulu, ndingacela andinike noko ii-directions ze ndizihambele ngokwam ndiye apho ndiya khona.

Iibhasi zalapha ke ziyavukelwa, zifuna umntu avuke ekuseni kakhulu. Mhlawumbi ngaboo-four umntu abe sele emile esitophini sebhasi. Ngoba ukuba umntu uya kuphakama ngeentsimbi zesixhenxe ukuya kwezeshumi elinesibini emini emaqanda, kuya kufuneka umntu azihambele ngezitho. Kodwa ke enye indlela yokuya edolophini uyakwazi nozithela chu ngeenyawo kuba noko ayingumgama umde loo mhlobo.

Injongo yee-toll gates kukuqinisekisa ukuba noko imoto oyikhweleyo ikulungele ukuhamba endleleni kwaye nabakhweli bakulungele ukuhamba endleleni. Kwaye iqinisekisa ukuba imoto leyo ingena kwisixeko esithile ayinamithwalo ingavumelekanga okanye mithwalo engekho semthethweni.

Njengomntwana wesikolo osebenzisa iitekisi xa esiya naxa ebuya esikolweni, iba ngumcelimngeni kum loo nto xa beqhankqalaza, ukuya kufika esikolweni nokubuyela ekhaya. Kwaye kuye kuchaphazele ke ngoku nezifuno kuba ndiyashiyeka ezifundweni xa ndingazokwazi ukufika esikolweni okanye ndifike emva kwexesha, ndiphoswa nasisifundo eso besisenzeka.